Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a tshama a ri na yona hi minkarhi hinkwayo hikuva xiyimo a xigongondzi, nkarhi un'wani ni un'wani n'wana a nga khimiwa hi mavabyi kambe loko a ri naswona swi ta n'wi olovela na kona a tshami a ya madokodeleni ku va a swi kombela loko swi hela.

Ku va ku ri ndlela ya ku va va swi va oloverisela swiyimo na miehleketo hikuva va hatla ku va va swi rivala swiyimo leswi.

Hikuva va pfumala dyondzo na vutivi na ku va va kombiwa ndlela, nkarhi un'wana naswona a va yingiseli vatswari va vona loko va va komba ndlela ka ha ri nkarhi.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku va langutela ku va va nga hanyi vutomi byo leha naswona vutomi bya vona byi ta komisiwa hikuva swi ta va swi vavisa miri wa vona.

Vavabyi va ta va va ri ka xiyimo xoka xi nga tsakisi hikuva va ta va va nga kumi mpfuno lowu faneleke hikuva na mi miri va ta va va nga ha yi kumi laha a va tolovele ku va va yi kuma kona ku va vutomi bya vona byi ya mahlweni.

Swi ya hi ku va wena u tirhise ndlela yihi ya ku va u sivela, tin'wana ku va ku ri tin'hweti to ringana tinharhu tinwani ta tshama tin'hweti to ringana tsevu naswona tin'wani ta tshama nkarhi wo ringana lembe.

Va fanele va thola vanhu vo ringanela leswaku ntirho u ta famba hi xihatla naswona va vulavula na vatirhi va vona masiku hinkwawo leswaku va pfuna vavabyi hi ndlela yo hatlisa.

Ndzi vona swi nga bohi hikuva vona va vona va fanele va tiyimela ku va va kota ku hlayisa mindyangu ya vona, loko va ha langute eka vadyuhari loko vadyuhari va hundza emisaveni va ta ku va va hlayisiwa hi mani hikuva swi ta va swi vuyisela vusweti eka vona futhi.

Loko munhu a sungula ku hundza naswona temperature ya yena yi hundza thirty-seven a nga nandzikeriwi hi swakudya a hatlisa a karhala.

I ku va u nyikiwa mi mirhi yo karhi ya xintu, naswona ndzi ehleketa leswaku swa tirha hikuva ndzi vonile vanhu vo tala swi va tirhela.

Ina, hikuva va tirhisa mi mirhi ya ndhavuko leyi yi ceriwaka hi ndlela ya ku va yi ri mihandzu.

Hikuva va hlohlotela vana va vona ku va va nga pfumeli kudya swakudya leswi va swi vonaka leswaku a swi tengangi, na ku va va languta na ndhawu leyi va swekelaka ka yona.

Vatshama nkarhi va swikombisa eka makombakule na ku swi vulavula ka xiyanimoya, hikuva vanhu va ta tshama vatwa nga ku mavunwa i ntiyiso loko va nga lemukisiwi.

Vanhu a va vula leswaku i ndlela yin'wani ya ku va Afrika-Dzonga yi hunguta vanhu laha tikweni, naswona vanhu vo tala a va nge hanyi vutomi byo leha hikuva indlela yin'wani ya ku herisa misava.

I ku va i ku va va tirhisa swisirheleli swa swamasangu kambe a va wu landzeleli nawu wa lowo hikuva vona vona a va yingiseli loko va tshinyiwa.

Loko u dya swakudya swinene na dyondzo leyi faneleke u ta vuyeriwa evuton'wini bya wena hikuva u ta va u famba hi ndlela leyi faneleke kambe loko u dya swakudya leswi nga na dyondzo leyi nga fanelangiki u nge vuyeriwi hi nchumu naswona u ta kuma leswaku miri wa wena a wu tsakisa.

A ku na ku hambana, ku hambana ka kona i ku va mavitelo ya swona kambe i nchumu wun'we wu endlaka nchumu wun'we hi ndlela yo fana.

I vukorhokeri bya mphakelo wa mali lowu u nyikiwaka vatsoniwa, vadyuhari, swihlangi na lava va nga tirhiki va kumaka ti three-seventy naswona va kuma timali leti hi ku hambanahambana ka swiphemu leswi va welaka ka swona.

Pfuna va nga pfuna vatsoniwa hikuva va va endlela swilo leswi va hlulekaka ku ti endlela hindzexe naswona va tshama va ri na vona kusuhi va va hlohlotelo hi marito hi minkarhi hinkwawu.

Loko ku fambile magezi ku lumekiwa timboni naswona na switofu swa ku tirha hi hi ti pharafini.

I vutihlamuleri bya xikolo hikuva vatswari va tshama va nga ri kona xikolweni na vona va va khomekile hi mintirho leyi va yi tirhaka, kambe xikolo xi fanele ku tiyisisa leswaku vana va tshama karhi va dya swakudya leswi tengeke.

Loko munghana hlanganele na xiyimo xa vuyimana u ta ku hlohlotelo leswaku i mhaka ya kahle ku va muyimana wa ha ri ntsongo, hikuva na yena u hundzile ka mhaka liya kambe a nga hleketi leswaku switandzhaku swa kona a hi leswi swo saseka hikuva a nga si tirha wa ha ri ntsongo na kona miri wa yena a wu si amukela ku va leswaku a va na n'wana.

A va fanele ku va va tumbuluxa mhaka leyintshwa laha lava va tirhisaka ti wheelchair va nga ta kota ku tshama, ku fana na le ndzhaku ka thekisi a va fanele va endla ndlela ya ku va thekisi yi kota ku va yi nghenisa wheelchair munhu a tshama ehenhla ka wheelchair ya yena hi ndlela ya kahle. Kumbe va endla ndhawu endzeni ka thekisi laha ku fanele ku tshama ku va ti wheelchair.

Va endla hi ndlela leyi nga fanelangiki hikuva va xava swiendliwa leswi nga fanelangiki va ti endlela mi mirhi yaku xisatela vanhu leswaku hi yona leyinene.

Wa swi khutaza hikuva va na tindlela to hambanahambana ta ku ku va horisa moya wa wena naswona maendlelo ya vona hi lamanene hi xiyimo xa le henhla tanihiloko vakhenghula va ta tshama na wena ehansi va ku komba ndlela va horisa moya wa wena.

Madokodela va fanekele va swi tiva leswaku va tholeriwile ku endla ntirho wa vona hi ndlela leyinene, naswona ku fanekele ku va na nsayino laha va nga ta va va pfumeleriwa ku leswaku vo khoma vatirhi va vona hindlela leyi nga ri va pfuniwa va vona hindlela nga ri ki kahle vacaciwa emintirhweni.

A va nga yi tekeli enhlokweni hikuva a wu ta kuma laha madorobeni ku tele van'wana no tisirhelela va nga tisirhelela nga hikuva a va nga tshembi leswaku xitsongwatsongwana lexi xina matimba hindlela ya leyo.

Tidyondzo leti a ti lulamanga hikuva nkarhi lowu u nga ta va u ri ready ku va muyimana, nkarhi wun'wani swisiva mbelekelo swi endla leswaku u nga ha tswali.

Mbilu ya mina yi nga vava swinene hikuva vanhu va vatsoniwa a hi fanelangi hi va tekela ehansi na ku va hi va khoma hi mbilu yo biha hikuva na vona va fana na hina kambe va lo tswariwa va pfumala swin'wana emirini. Naswona ndzi nga va tikisela lava nga tsoniwangiki loko va xanisa switsoniwa hikuva ndzi tirhisana na vona ku va ndzi va khoma hi ndlela leyi nga fanelangiki, ndzi va byela leswaku vatsoniwa na vona i vanhu hikokwalaho ka yini va fanele va va xanisa hikuva ava fanekelenga ku va va khunguvanyeka emimoyeni.

Swihambana hikuva emakaya a ku na tindlela to famba kahle kambe emadorobeni timovha ti kota ku famba kahle laha va kotaka ku fikelela vukorhokeri hi xihatla, kambe hina laha emakaya ha xaniseka hikuva hi pfumala switirhisiwa leswinene.

Mindhavuko yi languta mhaka yo yimba hikuva va vavanuna va ya entshaveni va ya tshama nkarhi wo ringana n'hweti kumbe tin'hweti tinharhu.

Ina, hikuva swin'wana swa switshungulo swi need ndhavuko ku tlula switirhiswa swa swilungu, so hikokwalaho loko vo va tirhisana swi nga endla ndlela leyi oloveke ya ku va va kuma kutshunguriwa hi xihatla.

Swivava hi ndlela ya leswaku u ta va a nga ri na munhu loyi a nga ta va a n'wi pfuna loko xiyimo xi tika, naswona swi ta va swi n'wi tshikilele mihleketweni hikuva u ta tshama a hleketa hi swona loko a vona lava van'wana va va tatana wan'wana va vahlayisa loko nkarhi va ri va yimana. Swi vava ngopfu hikuva a ku na loyi a nga ta ku pfuna nkarhi un'wana na vatswari vanhu va ku hlambela mavoko hikokwalaho na tatana wan'wana a ku hlambela mavoko swa tika.

Yi ta kalanyana hikuva i huma kona eUSA kambe Donald Trump u ta wu yimisa mphakelo wa maphilisi ya HIV, leswi nga ta tikela tiko ra Afrika-Dzonga hi vutshunguri hikokwalaho na vona va ta va fanele va kume ndlela ya ku va yi endla switirhisiwa leswi.

A hi vutlhari hikuva sweswo swi ta va swi xanisa miri wa wena hikuva u ta kuma leswaku mirhi yin'wana a yi amukeli ku va yi tshungula vuvabyi byo karhi emirini wa wena leswi nga ta ku tshikelela leswaku u ya u vabya.

Hi nga n'wi xiximi kambe hi tshama karhi hi n'wi lemukisa leswaku a hi ku hela ka misava, nakona loko a landzelela ndlela leyinene a phuza makinini u ta hanya vutomi byo leha naswona swi nge kombisa leswaku u na mfukuzana.

A wu kumaki hi ku enerisa hikuva ku na mpimelo wo karhi ematikoxikaya lowu fanekele u va kona, leswi swi va sindzisaka ku va va kuma nkunguhato hi ndlela leyinene.

Swi va endlile leswaku va salela ndzhaku hi tidyondzo ta vona, naswona van'wani va kona va sungurile ku endla swilo swo biha.

Va khomiwa hi ndlela yo biha na ku va va sandziwa hikuva a va fani na vanhu van'wanyani leswi va tshikelelaka ku va va kota ku hanya laha mugangeni.

A ku fanekeriwile ku va na vanhu lava va ya ka ku va kambela ndhawu leyi masiku na masiku ku va yi tshama i basile. Naswona vatirhi tiyisisa ku tshama nkarhi va hlantswa swilo swa vona hi minkarhi hinkwawo, no va va thola vanhu va ku basisa ndhawu liya leswaku i kota ku va i ri ndlela leyinene yo va y hlayisa swakudya na ku va yi nyika vana va xikolo mphakelo lowunene.

Ina hikuva a va koti ku ti tirhela hi voxe kambe loko va ri na mali leyi ringaneleke yi engeteriwile yi tele va ta kota ku endla xin'wana xin'wani lexi va nga kotaka ku xi fikelela.

Ndzi nga va lemukisa leswaku va nga yimeli va vavabyi va va za va tala.

U nga ha nwa murhi wa muringa.

Ndzi nga tirhisa murhi wa muringa naswona murhi lowu wu tirhisiwa tanihi ku va ndzi endla hi wona tiya.

Vana va xikolo va tekela ngopfu swilo leswi humelaka exikolweni naswona va ta kota ku va va kota ku swi hlaya va swi tiva hikuva va ta tshama karhi va swi vona masiku na masiku laha makhombini ya le ndzeni ka titlilasi ta vona.

Ina i ntiyiso hikuva hi kurisiwile hi ti ndlela to hambanahambana loko van'wani va kurisiwe emindyangwini ya ku va na GBV va ta kula va ri na ku kwata endzeni ka vona nakona va ta lava ku swi tirhisa ehenhleni ka vana van'wani leswi ku nga ri ki ndlela ya kahle.

Ndza kaneta hikuva leswi swi ta endla leswaku hi tluletana mavabyi.

Kokwana wa mina va fanekele a yisiwa vuhlayiselweni ku ya kuma tintangha kuloni hikuva laha ndyangwini vatukulu va nga ha ka va nga n'wi twisisi mahanyelo ya yena hikuva u ta va a nga ha hleketi ku fana na vona leswi swi ta endla leswaku va xixima kokwana naswona va n'wi hleketa swo biha leswi ku ta va ku ri ndlela yo antswa ya leswaku a kuma vuhlayiseki lebyi tengeke e vuhlayiselweni.

Va fanekele va languta xivumbeko, matsalelo, vito ra laha ti endleka endliwaka kona na khodi yo swi kota ku scan-a ku kota ku kambisisa leswaku himpela ti le nawini na.

Ina va tele leswi swi vangiwa hi ku va va nga kumi vutshunguri lebyi heleleke tanihiloko madokodela va nga endli ntirho wa vona hi ku hetiseka leswaku leswi endla leswaku va tikuma va tshama swibedhlele nkarhi wo leha laha ku ta ka van'wani vavabyi na vona va fika va tshama hikuva loko va fika va amukeriwa a va ha tekeriwi enhlokweni.

Ndlela ya ku tshungula vuvabyi lebyi tshama ka ndhawu leyi tengeke, tshama karhi u nwa masi naswona u tshama u khomelele xipureyi loko ko tshuka ku humelela ndlela yo karhi u nga tlangela ritshurini.

Swi pfuna ku va a kuma nhlohlotelo wa xiyimo xa le henhla naswona swi pfuna leswaku a kota ku ti amukela tanihi munhu tanihiloko ti-social worker ti swi nghenerile xikolo ti swi dyondzerile va na vutivi na tindlela to kota ku endla munhu a ti twa va amukerile la misaveni no titwa a antswa.

U fanekerile u khomiwa loko u lumbeta leswaku vanhu va na yona hikuva leswi swi va endla leswaku va titwa va nga amukelekangiki naswona swi swi swi va endla va hleketa leswaku vuvabyi lebyi i vuvabyi lebyi nga tshungulekiki naswona swi va endla leswaku va nga ha koti na ku nwa maphilisi ya vona kahle hikuva va ta chava leswaku vona va byeriwa leswaku va va hanya hi maphilisi hi siku na siku naswona va amukeriwi ku fana na vanhu van'wana na van'wana laha a va fanekele va amukeriwa hi ndlela leyinene hikuva na vona va ha ri vanhu naswona va nga ha hanya ku fana na munhu mani na mani loyi a nga riki na byona vuvabyi lebyi loko va landzelela mimirhi ya switirhisiwa swa mimirhi ya vona.

U fanekele u tirhisa sanitizer kumbe xisibi lexi faneleke naswona u nga hlambi mavoko hi mati ya ku pfumala switirhisiwa swoleswo.

Ndzi fanele ku n'wi ku n'wi tiyisisa ndzi n'wi hlohlotela leswaku a nga tshami a hleketa hi swona ngopfu hikuva swi ta endla leswi swa ku a hleketa ku ti dlaya naswona ndzi ta n'wi vutisa leswaku wa amukela xiyimo lexi xana kumbe swa n'wi sindzisa ku va a hanya hi xona ku ri ndzi ta kota ku n'wi byela leswaku u fanekele a hanya njhani naswona a nga ti twi a nga amukelekakangi hikuva xiyimo lexi xi ta n'wi tshikilela ngopfu naswona xi ta n'wi hlangahlanganisa hikwalaho ndzi ta n'wi vutisa swivutiso swa leswaku u ti yimisele yini xana u hleketa yini masiku na masiku ku ri ndzi ta kota ku n'wi hlohlotelo ku ri a kota ku hleketa hi ndlela yo hambana.

Hi n'wi vona hi ku khohlola a nga heti na ku tshama nkarhi a dzuka nyuku na ku tshama nkarhi a hatlisa ku karhala hi nkarhi na nkarhi.

U na nkoka loko u tshemba ka swona swi ya hileswaku ripfumelo ra wena ri ri yini naswona loko ripfumelo ra wena ri pfumelelana naswona swi ta ku tirhela.

U nga tirhisa swiranga impepho leswi swi ta kota ku va swi sirheleli ndyangu wa wena na ku va swi va susa mabadi.

Cancer laha u ta va u fanekeleke u va u tsemiwa xirho xo karhi leswaku u ya mahlweni u hanya, diabetes vuvabyi bya chukele lebyi u nga ta hanya hi ku tlhaviwa ti-injection siku na siku.

Ma va hlambisa naswona mi nga ha va tirhisela muringana na mirhi yihi na yihi leyi nga ta va yi kota ku va basisa na ku va yi va susa xinyami.

Leswaku va ta hatla ku kota va sivela n'wana wa wena leswaku a beburiwa a nga a nga ri na HIV na a beburiwa a nga ri na mavabyi.

Loko hi khomana mavoko hi nga hlambanga, na loko u kuma ku ri munhu wa khohlola a ti siva hi voko a heta a ya xeweta munhu un'wanyana.

Ndzi nga va lemukisa leswaku a hi ndlela yin'wana na a hi swilo hinkwaswo leswi u swi twaka nga ku i ntiyiso u fanekelaka u swi tshemba hikuva swin'wana i mavunwa naswona u fanekele u endla vuxokoxoko na vulavisisi byo karhi ku va u tshemba leswaku i ntiyiso naswona ndzi nga va byela leswaku a va yi eswibedhlele swa le kusuhi ku ya twisisisa ku ri mhaka leyi i ntiyiso ku va va ta kuma vutshunguri byo antswa va nga tshembi ka vuxisi va nga swi tivi leswaku i ntiyiso kumbe i vuxisi na.

U fanekele ku endla swibedhlele leswi nga kotaka ku pfuna vapfumari ematikoxikaya hikuva a hi vanhu hinkwavo va kotaka ku fikela ti-medical aid naswona u fanekele ku tiyisisa leswaku vanhu va kuma mpfuno hi ndlela ya xihatla laha swibedhleleni leswi va nga ta va va swi tumbuluxile.

A ndzi ta tiyisisa leswaku munhu loyi a chelaka munhu un'wana HIV handle ko va n'wi byela leswaku phela yena wa vabya wa a khomiwa leswi a swi ta olovisa swilo laha tikweni hikuva vanhu va chava ku ya tshama jele.

A ndzi ta kombela leswaku va hi donate-la hi ti-wheelchair swo famba leswi kotaka ku pfuna vatsoniwa, switirhisiwa swo kota ku va va pfuna va endla mintirho ya siku na siku ku fana na timhandzi to karhi leti va nga ta gongochela hi tona.

Ndzi nga vutisa muongori leswaku xana yi teka nkarhi wa ku fika ku va yi ti vonakarisa emirini wa munhu, ndzi nga n'wi vutisa leswaku xana ya tshunguleka xana, ndzi nga n'wi vutisa leswaku ndzi fanekele ndzi vilela loko ndzi ri na yona naswona hi swihi swiletelo leswi ndzi faneleke ku va ndzi swi landzelela loko ndzi tikuma ndzi ri na yona.

Ku tirhisa DEPO swi nga ha endla leswaku hi rin'wana ra masiku loko se u ti yimiserile ku kuma n'wana u kuma ku ri a wa ha n'wi kumi hikuva u ta va u u onhile matandza ya wena hi hi nayiti ya DEPO.

Ku lahlekeriwa hi mihleketo, ku va u nga twisisi swilo, na ku va u sungula ku hambanisela hambanisela swilo.

Va nga ha ku kambela na ku va va kota ku sivela ka ha ri nkarhi, swi nga si vonakala na ku va swi humelela hi matimba laha mirini.

Vanhu a va na mali yo ringanela ku va va xava mimirhi, leswi ta endla leswaku vutomi bya vona byi va byi ri eka nghozi hikuva va nge he koti ku va va tirhisa mirhi hi ndlela leyi faneleke hi ku pfumala madzana.

Ndzi nga ha n'wi tsundzuxa leswaku a teke yitsanana a xava mirhi, leswaku a ta kota ku va na rihanyo leri hlayisekeke naswona a nga khunguvanyise hikuva a xava mirhi hikuva swi ta n'wi pfuna.

Va tshama karhi va hlohlotelo vanhu lava leswaku va tshama karhi va langutiwa no tekeriwa enhlokweni, hikuva rihanyo ra vona ri nga ha va ka nghozi no lahlekeriwa hi mihleketo, u kuma leswaku miehleketo ya wena yi khunguvanyisiwile, naswona a ya ha fani na le ku sunguleni naswona va tshama karhi va lemukisiwa leswaku va tshama va karhi va ya va ya kamberiwa.

A nga ha yisiwa erehab ku ya tshama kona na ku va a dyondzisiwa hi ta vutomi na ku va a va karhi a hlayisiwa.

Hikuva u nga ha ya u hlanganahlangana ngopfu, kambe loko u nga cinci swi ta endla leswaku vutomi bya wena byi antswa.

A yi twisisiwi kahle, hikuva vona va twa ingaku hi yona yi engetelelaka ntshikelelo wa mianakanyo naswona a yi horisa yo ya yi swi vanga.

Vatsoniwa vo huma matikoxikaya, va hlangana na mintlhontlho yo va yo pfumala switirhisiwa. Naswona va nga ha yi papalata hikuva va kombela mpfuneto ka vanhu lava va nga na timali, hikuva loko va ya swibedhlele a va wu kumi mpfuneto wa vona kambe hi ku kombela ti-donation va nga kota ku va va fikelela leswi va swi lavaka.

Swi endla leswaku u tshama rihanyo ra wena ri hlayisekile, naswona ri ri ka ndlela leyi faneleke hikuva u ta va u landzelela leswi dokodela a ku

Va hlangana na swiyimo swa ku va va zondhiwa, na ku va va sandziwa na ku va vanhu va va tekela hansi. Na ku va vatsandzeka ku fikelela vukorhokeri bya siku na siku, hikuva ku ri ku pfumala ka mali. Naswona va kuma mudende lowu nga ringanelangiki ku va va endla swilo swa siku na siku.

Vatsandzeka ku va va kota ku twanana na vanhu va ku va na vuvabyi lebyi, hikuva va ta va va nga ku twi loko u vulavula, naswona va ta va va nga twisisi mbulavulo lowu u vulavulaka wona kambe wena loko va vulavula wa va twa.

Fanerile ku kamberiwa kanharhu ku tiyisisa ku va va kota ku kuma leswaku temperature ya fana kumbe yi hambanile, leswaku va kota ni ku va va va kambela mavabyi man'wani.

Ku na mimirhi ya xintu, leyi va yi tirhisaka hikuva mavabyi man'wani a ya lavi mimirhi ya ku ya ku endliwa wa kwalomu ti laboratory. Kambe ndhavuko wu kota ku pfuna leswaku u tirhisa mirhi ya xintu leyi nga ta kota na ku va yi ku sevhela mali.

Ti fanele ti ehlisa nxaviso wa tona leswaku ti kota ku fikelela munhu mani na mani, hikuva vanhu van'wani a va yi afford loko swi xavisiwa hi mali ya le henhla.

Ku endla leswaku vanhu va matikoxikaya vatwa va nga hlawulekangi, naswona va tsandzeka ku tirhisa mirhi leyi u ta kuma leswaku yi tele laha mapatweni hikuva va yi lahlile.

Ndzi nga tshama karhi ndzi va yisa xibedhlele n'hweti yin'wana na yin'wana, ndzi hatla na ku va ndzi kuma vanhu lava nga ta va hlayisa va va hlambisa, va tiyisisa leswaku va dya swakudya leswi tengeke, va dya mihandzu ya le masin'wini na ku va va kuma nhlohlotelo hi siku na siku.

Ma ti endla ndzi twa leswaku va anakanya leswaku ndzi nge fiki ka malembe laha va nga ta va va fikile ka wona hikuva ndzi tshamela ro nwa mimirhi ndza ha ri ntsongo.

A va vi na ti-fire extinguisher endlwini, naswona va tima timbhoni loko va ya tlela na switofu va swiplugunula makhumbini.

Yi va endla va tshama va tsakile, va tshama va nga vileli hi nchumu, naswona yi va endla leswaku va nga vi a hansi ka ntshikelelo wa ku va va sindziseka ku endla mintirho ya siku na siku.

Yi endla u titwa u ri na matimba, u titwa u tsakile naswona u nga ri na tinkingha u nga vileli na nchumu moya u bela ka tlhelo ra xinene u tlhela u va u nandzika.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku va ha fana na vanhu van'wanyana, va ha ri na milenge mimbirhi, va ha ri na mavoko mambirhi. Va nga ha kota ku endla leswi munhu mani na mani a swi endlaka, naswona swi nge tikombi leswaku va na vuvabyi lebyi loko vo va va landzelerisa treatment.

Leswi endla leswaku u hatla u kuma mpfuno wa xihatla u nga si va swidzidziharisi swi heta.

Swi sivela hikuva swi hatla swi ku tivisa swilo swo biha leswi u fanekelaka u nga swi tirhisi emirini wa wena, na swiendlo leswi nga ri ki kahle. Naswona swi endla leswaku u hatla u tshika swidzidziharisi hi xihatla.

A swi kahle hikuva miri a wu pfumeli nchumu wun'wana na wun'wana, leswaku u chela miri wa wena ekhombyeni leswi u nga ta endla leswaku miri wa wena u tikeriwa hi ra mundzuku, u nga ha koti na ku va u kuma mpfuno lowu heleleke hikuva wena u ta va u ti cherile ndzeni ka xiyimo xo tika.

Leswaku vanhu va kota ku va va kota ku kambisisa no lavisisa leswaku rihanyo ra wena ra miehleketo ra ha ri leri fanelaka xana, hikuva loko wa fika leswaku u kuma ku ri rihanyo ra wena ra miehleketo a ri fanelangi.

Leswi swi endla leswaku vanhu va nga ti dlayi naswona va kota ku amukela xiyimo. Va nga tshami va vilela hi swilo leswi va nga ta tsandzeka ku swi cinca.

Swibedhlele swi fanerile ku tshama swi ri na mirhi yin'wana na yin'wani, naswona vaendli va mirhi va fanerile ku tshama va tisa mirhi xibedhlele vhiki na vhiki. Leswi swi ta hunguta leswaku vanhu va ya va ya xava mimirhi.

A ndzi ta tiyisisa leswaku va department of health en'hwetini kambirhi elembeni va ta xikolweni, ku ta va ta dyondzisa vana hi ta rihanyo. Leswi swi ta endla leswaku vana va na vona va tshama va tiva ku ri lexi na lexi a xi endliwi.

Swi kota ku dyondzisa vanhu, leswaku loko u hlangana na xiyimo xo karhi u fanekele ku hatla u tsutsumela ku ya kuma mpfuno hikuva u ta va u dyondzisile hi swilo leswi.

Ina hikuva vuvabyi byin'wana i bya ximoya, laha madokodela va nga ta tsandzeka ku va va va pfuna kambe loko va tirhisana na na vona va ta hatla ku va va kumiwa xitshunxo hi xihatla.

I ku va va kota ku ti hlayisa hikuva a va ha koti ku ti tirhela hi ndzexe, leswi swi ta endla leswaku va kota ku xava nchumu wun'wana na wun'wana lowu lavaka va wu lavaka leswaku va kota ku hanya va ya mahlweni.

Ina va nga ha pfuneka hikuva u ta va u kota ku va u byeriwa hi swa ximoya ni hi swa xinyama, u kota ku va u pfuneka ni hi maphilisi ni hi mimirhi ya xintu.

Byi khumba vulawuri bya miri hi ndlela ya ku va u nga ha koti ku twa, na ku va u nga ha koti ku anakanya kahle, na ku va u hlanganisela hlanganisela swilo, leswi nga ta va swi veka miri wa wena ekhombyeni.

Ndzi nga n'wi hlohlotela hikuva ndzi n'wi lemukisa leswaku vuvabyi lebyi bya lawuleka loko u tirhisa maphilisi, naswona vanhu va nge swi voni leswaku u na vuvabyi lebyi tanihiloko u ta va u tirhisa maphilisi.